UFacebook usetyenziselwa kakhulu ngabantu ukuncokola neetshomi, abahlobo, namalungu omndeni nokufaka iifoto. Kodwa yena uInstagram kukufaka iifoto ezintle kakhulu into esetyenziselwa ngayo ngabantu nokufaka iividiyo, short story.

Uqhagamshelwano lweintanethi funeka luzinze ukwenzela ubuxhakaxhaka bokufundisa bale mihla buvakale macala kumfundi nakumntu omfundisayo.

Lo mculo oveliswa kweli loMzantsi Afrika uyafumaneka kumabonakude, kunomathotholo, kwi-social media uYouTube, TikTok nakwezinye iindawo.

UMacG kwi-podcast yakhe uye wathetha kakubi kakhulu ngoMinnie Dlamini xa ebethetha nge-private part yakhe. Nto leyo eye yenza bonke abemi beli loMzantsi Afrika banxakama ngakumbi abantu bamanina bazibone bengakhuselekanga okanye bengaxabisekanga ngekhomenti eyenziwa nguMacG.

IAfriForum ikhuphe iindaba zobuxoki ezidale uloyiko, isiphithiphithi, umonakalo kubudlelwane beli nelizwe laseUnited States of America. Bachaze eli loMzantsi Afrika njengelizwe elinocalucalulo elingabafuniyo abantu abamhlophe.

Ukuphazamiseka kokuba ube neWi-Fi ekhaya ungabi nadatha kwiselula xa ungekho sendlini koku kokuba ziza kuphosa izinto ezifuna ube nedatha efowunini xa ungekho sendlini zibe zingxamisekile.

Ngexesha leCOVID ibingumcelimngeni kakhulu kubafundi ngakumbi kubafundi abanabazali abangathathi ntweni kuba bebengabinazo imali yothenga ezi datha okanye abanayo imali yobhatala iWi-Fi. Ibingumcelimngeni kakhulu kubantwana abahlelelekileyo.

Kula makhasi onxibelelwano okanye iqonga lonxibelelwano baba banintsi abantu baye bakhathazeke, badangale ngokwasemphefumlweni ngenxa yabantu abalwa amadabi abo kulamakhasi onxibelelwano. Umzekelo, abantu abahlukeneyo ababethandana, omnye wabo afake i-picture yakhe inconywe ngabantu abaninzi yena vele omnye sesithi ningambona nje emhle apha kuFacebook akanayo nebhedi kokwabo, ulala phantsi. Zinintsi nje izinto abantu baye bazenze zishiye abanye abantu bedangele bemoshakele emphefumlweni.

Umntu oneWi-Fi makakwazi ukuyilawula iWi-Fi yakhe ngokuthi abe nepin eyimfihlo eyaziwa nguye yedwa. Xa efuna ufaka umntu amfake ngokwakhe, umntu angaveske azingenele nje nokuba kukanjani.

Iiphasiwedi zeWi-Fi zenza ukhuseleko lube ngcono kuba umntu akaveske angene nje xa iphasiwedi engayazi. Funeka ayokuyicela kumniniyo weWi-Fi ukuze akwazi ungena.

Ubuxhakaxhaka, upapashondaba bobuchwephesha bale mihla benza iindaba zikhawuleze ukufika ebantwini. Kodwa akhona amathuba apho zingathandeki khona ezi ndaba zipapashwa ngalamakhasi onxibelelwano apho abantu bathetha khona ubuxoki. Umzekelo, xa kukho iingozi okanye ingozi yemoto kuthwa kuba ithe imoto yaphela vuthu kuthwa wonke umntu ebe pha uswelekile, ngelo xesha abantu basachacha basezibhedlele. Ivakale kakubi kakhulu ke kumalungu efemeli babe abantu babo besaphila.